Imigomo, imigomo nendlela ehambisana nabantu ezizindeni ezahlukene mayelana nobuntu, ukuthi ubuntu busebenza ngayo yonke indlela. Ngabe umsebenzini, usemakhaya, usezikoleni, noma ukuphi, kumele wazise ubuntu. Kumele wazise umuntu, ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa, kanye nomncane uyahlonishwa.

Uma ngabe kuhlangenwe ndawonye, kumele kube nendima yokusebenzisana ekulungiseni ukudla kwesintu ngokwesiko lethu. Ukwenza ukudla kwesintu, kumele ube unkosikazi, noma ngabe uyifakile i-ring, noma cha, kodwa ubewunkosikazi, uzokwazi ukungena emabhodweni amnyama upheke, ngoba kuthiwa amathongo awaphekelwa umuntu osayintombi ekhaya.

Umdanso wakaZulu ongaba sesikweni nasemphakathini wamaZulu namhlanje, ilo wesicathamiya. Lowo mdanso wenza ukuthi emphakathini kube khona ukuthula, ngoba umdanso omuhle, onesinono phakathi. Nabantu abawuculayo bayazinakekela, bahlezi begqoke izinto ezimhlophe, becijile, bebahle.

Insizwa isuke izizwa ijabule kakhulu, ngoba ilapho esuke izibona khona ukuthi iyaphuma ebunganeni, iqeda ukuthomba, isizoba yinsizwa, lapho isizotholwa khona amadoda, ayitshele okufanele ikwenze, ngoba manje izobe isikhulile.

Umzala wami ngingameluleka ngokuthi, ukufunda ngamakhono esintu kuyingxenye yokushintshela ekubeni ngowesifazane, futhi kubalulekile. Ukuze afunde ngamakhono esintu, kumele azazi futhi ezigqaja ngesintu sakhe.

Ukubamba iqhaza ngenkuthalo kwawo wonke umuntu okhona emphakathini, edilini lomshado, kuqinisa ngokuthi kubonakale ukuthi umphakathi wonke ubambisene, futhi bakhona ukuthi basizane, ebuhleleni nasebubini.

Ngokuthi simele sibasize, noma bengawenzi umngcwabo wesintu, kodwa kumele ukuthi babungazwe, ngoba nabo bayeza emngcwabeni yethu, uma singcwaba, imingcwabo yesintu.

Umngani ngingaya kuyena sengiwaphethe wonke amaphethini. Emaphethini akudala, kanye nawesimanje ukuze ngizomkhombisa ukuthi uma ehlanganisa la wakudala, kanye nawamanje uzosizakala kanjani, futhi izinto zakhe zizoba zinhle kanjani.

Into eyenza isiko libe ngcwele, ikakhulukazi endaweni yezinqubo zokuthomba zabafana, abashintshela kwabesilisa, ukuthi yinto eyayenziwa kudala, kusabusa izikhathi zabantu abadala. Futhi-ke isiko liyahlonishwa, futhi liyathandwa.

Ukubaluleka kwesikompilo lemvunulo nemihlobiso yendabuko emdansisweni yawo, yamaZulu, imihlobiso iveza ukuthi amasiko ethu aye kanjani kudala, futhi abantu babegqoka kanjani, belithanda kangakanani isiko labo.

Kubakhona, kubakhona isimo sokuthi ashiselwe yigazi, kube ngathi nje uyazibona ukuthi amabele akhe ase kanjani, aseqala ukuthi abe mnyama, noma aseqala ukukhula kakhulu.

Umcimbi wokuthomba kwentombazane usaqhutshwa namanje, okuyinto yokuthi abazali bamanje abasayenzi phambi kwabo bonke abantu, kodwa bayayenza sithe. Uma ngabe kuthomba intombazane, umzali uke afike, azohlala nayo phansi, ayichazele ngezinto ezisuke sezizokwenzeka, nemicabango esizoba nayo.

Imicabango, imizwa, nendlela okhuluma ngayo uma ngabe uzoba umholi wokuthomba, noma wokusoka, ukuqondisa insiza ekuguquleni kwayo, ukuthi kumele yazi ukuthi ngaleso sikhathi isuke icabanga leyonto leyo, isacabanga into engekho yinhle.